A ya thusa vhukuma ngauri ndi afho hune vha ḓo ḓivha uri zwithu zwo imisa hani nahone mannḓa a mugwalabo uyu ndi mangafhani.

Mafhungo a mazwifhi kha dzi puḽatifomo dza dzi didzhithaḽa a kho kwama vhathu vhanzhi. Nḓila ya khwine ine nṋe nda i shumisa uri mafhungo ayo a si nkwama ndi musi ndi na dzi akhaunthu dzine nda dzi ḓivha uri ndi dzone dzine dza mpha mafhungo a re na ndunzhendunzhe nahone mafhungo ane a vha a vhukuma.

Vhuṱali ha maitele AI vhu nga shandula nga yo vhutshilo hashu miṅwahani i ḓaho zwavhuḓi vhukuma ngauri AI i ya kona u ri ḓisela mafhungo ya dovha hafhu ya kona u ri itela mishumo ye ra vha ri tshi ḓo dzhia tshifhinga tshilapfhu ri khou ita.

Ndi takalela u shumisa puḽatifomo dza mafhungo a didzhithaḽa dza Afrika Tshipembe u fhirisa gurannḓa ngauri ndi ya kona u vhala mafhungo anga huṅwe na huṅwe hune ndavha ndi hone ndi mmbeteni kana ndo lindela vhathu.

Mivhigo ya mutsho wapo i ya thusa vhukuma ni a kona u dzudzanya ḓuvha ḽaṋu zwavhuḓi na ḓivha uri mutsho wo dzulisa hani, niya kona u ambara zwiambaro zwaṋu zwavhuḓi zwo fanelaho na mutsho.

Ndi u kona u amba na dzi khonani dzanga na mashaka anga ane a vha kule na nṋe na u kona u ḓivha uri mutsho wo dzulisa hani da dovha hafhu nda ḓivha nga ha fhethu hune a thi thu huya ndi a kona u vhona zwinepe zwa hone nda dovha hafhu nda vhona uri vha tshilisa hani afho fhethu.

Ee! Ndi ḓipfha ndo tsireledzeya vhukuma.

Ndi vhona u tshi thusa zwavhuḓi vhukuma ngauri arali hu tshi ḓovha na mutsho u si wa vhuḓi ndi a kona u zwi ḓivha uri ndi nga si kone u lima kana u ita zwithu zwine zwa ḓo nṱoḓa uri ndi vhe ndi nnḓa.

Vha teya u ḓivha dzina ḽa sathaḽaithi yavho vha nanga uri vha ḓo badelisa hani nga kha epu kana nga kha website vha tshi fhedza vha ya vha badela vha fhedza vha tenda uri ndi vhone vhane vha khou badela.

Ndi u lidza mizika ya tshi zwino zwino na mizika i ne vhaswa vha i takalela vhukuma.

Nṋe ndi funesa u shumisa dzi epe dza u rumela milaedza u fhirisa u founa nga nḓila ya mvelele mbuelo ndi uri ndi a kona u fhindula mimesedzhi naho ndi vhukati ha vhathu kana fhethu hu sa ṱoḓiwi phosho nda dovha hafhu nda kono u rumela.

Ee. Ndo no vhuya nda ṅwalisa kha phakhethe ya sathaḽaithi u itela uri ndi kone u vhona mitambo ine nda i funesa zwo vha zwi zwithu zwavhuḓi vhukuma ngauri ndo vha ndi tshi kona u vhona mitambo yo yaho nga u fhambanana ndi tshi to ḓi ṋangela uri ndi vhona u fhiyo.

Tshifhinga tshe nda shumisa waifaya ya vhukavhamabupo a yo ngo vha tshenzhemo ya vhuḓi, zwo ndzhiela tshifhinga vhukuma uri ndi ṱumane nayo nahone yo vha i sa kho shuma u ṱavhanya.

Tshifhinga tshoṱhe hu tshi vha na mitsho i si ya vhuḓi dzi mvula kana mithathabo satheḽaithi yashu i ya balelwa u shuma ya ri a huna tshumelo.

Ee. Ndo no vhuya nda ṱangana na heyo thaidzo ndi hafho he nda bvisa eyo khadi nda i phumula nda dovha hafhu nda i panga nga ngomu ya kono u shuma.

Ndi uri hu kono vha na puḽane dza khwiṋe dza u ḓi ṅwalisa nahone dzi no fareya.

Ndi nga ṋanga SABC 1, SABC 2, e-TV, one sixty-one na Channel oh three twenty. Ndi zwone zwa zwiṱitshi zwine zwa ntakadza nahone zwine nda zwi vhona misi yoṱhe hone.

Ndi vhona u si muhumbulo wavhuḓi ngauri dzi phakhani kana mabisini ndi fhethu hune vhathu vha tea u vha vha kho amba na vhaṅwe vha kho haseledza, zwino ngauri ho novha na dzi waifaya vha fhedza vha si tsha haseledza vha kha dzi founu dzavho.

Zwi nga vha zwa uri ndi kono u vhona zwiṱitshi zwoṱhe zwine zwa kha sathaḽaithi hu na zwiṅwe zwa zwiṱitshi zwine a ri zwi swikelele u zwi vhona ngauri zwi ṱoḓa mbadelo ya masheleni manzhi.

Nga u kona u ramba vharangaphanḓa uri vha kono u dzhenelela kha dzi mbekanyamushumo dza nyambedzano vha dovha hafhu vha tendela vhathetshelesi uri vha dzhene vha vhudzise dzi mbudziso.

U shumisa nethiweke dza waifaya dza tshitshavha a zwo ngo tsireledzeya nahone tshiṅwe tshifhinga a i fhulufhedzei vhathu vha ya kono u wana mafhungo aṋu.

Ehe ndi ya muḓivha muthu uyo u shuma u hasha mafhungo a masiari.

Yo vha i ya vhuḓi vhukuma ndo vha ndi tshi kono u tamba dzi geimi dzo yaho nga u fhambanana nda dovha hafhu nda kono u ḓi dzhia zwinepe na u dzhia dzi vidiyo ndo vha ndi tshi kono u dzhena kha dzi internet nda kona u vhona maṅwe mafhungo a kule.

Nga nḓila i ne muḓivhadzi wa nḓivhadzo a kho amba ngayo zwiya shela muledzhe vhukuma kha uri i takadze nahone i vhe ya ndeme vhukuma.

Zwifhinga zwinzhi ndi vha ndi khou i shumisa kha mushumo na u ḓi mvumvusa.

Tshithu tsha u thoma tsha uri mbekanyamushumo i takadze ndi musi muhashi a tshi ḓivha mushumo wawe ṱhoho na vhayeni na zwone zwi nga ita uri i takadze vhukuma.

Zwi nga thusa vhukuma kha vhagudiswa ngauri ano maḓuvha uri ṅwana a kono u phasa zwavhuḓi ndi musi a tshi kho kona u dzhena kha dzi internet a kono u wana zwiṅwe zwa zwithu zwine a nga zwi shumisa u vhala. Vha mabindu maṱuku na vhone zwi nga vha thusa ngauri vha fhedza vha tshi khou badela dzi waifaya uri vha kono u wana thuso ya khwine fhedzi arali hu na waifaya dzinzhi dzo yaho nga u fhambanana fhethu hunzhi vha nga thusalea nga mannḓa.

Ndi vhona u nga awara dza u vuleya a dzo ngo teya nahone dzo fhungudzeya vhukuma.

Ndi nga lidza nyimbo dza mapiano ndi dzone dzine vhaswa vha ano maḓuvha vhunzhi havho vha takalela dzone nahone dzi a ita uri muthu a takale a kono u dzhaiva zwavhuḓi.

Ndi funesa tshiṱitshi tsha SABC 1 hu ne nda kono u vhona Skeem saam, nda dovha hafhu nda funa tshiṱitshi tsha e.tv ndi kona u vhona Scandal na Smoke and Mirrors nda dovha hafhu nda funa tshiṱitshi tsha one sixty one hune nda kona u vhona Sibongile and the Dlaminis.

Mbekanyamushumo dza u mannḓafhadza vhaswa dzi thusa vhaswa u wana vhukoni pfhunzo na fhulufhelo ḽa u bvelela u sika mishumo na thikhedzo ya vhubindudzi u ṱuṱuwedza mabindu maṱuku, mimakete yapo na u ṋetshedza vhugudisi ha zwikili.

Ee, ndi shumisa dziṅwe puḽatifomo dza u ṱalela mitambo nga vhuḓalo ndi a kona u ṱalela mutambo wo tambaho kale ndo ḓi geḓa hayani.

Ndi renga luthihi kha ṅwedzi nahone ndi renga dzo ḓala vhukuma u renga dzibandili zwi a nthusa nga uri ndi kone u dzi shumisa huṅwe na huṅwe hune ndavha ndi hone.

Ee, ndi vhona unga dzi shuma u ṱuṱuwedza mishumo ya vhatambi na vha bveledzi vhapo.

Ndi uri vha ḓo tea u badela ṅwedzi muṅwe na muṅwe arali vha balelwa u badela a vha nga wani tshumelo.

Ndi luambo lune lwa kho shumisiwa kha hoyo muvi na vhatambi arali vhatambi ndi tshi vha ḓivha na hone ndi tshi vha takalela ndi hone ndi tshi funesa oyo movie.

Nga nḓila ye nda shumisa ngayo dzi data ṅwedzi wo fhelaho ndi hafho hune nda ḓo kona u dzhia phetho ya uri ndi ḓo ṱoḓa data nngafhani kha u une ṅwedzi.

Nga khonani ngauri khonani uvha a tshi ḓivha zwine nda zwi funesa na nyanḓadzamafhungo ya matshilisano ngauri vha ya kona u sumbedza tshipiḓa tshiṱuku tsha uyo muvi ndi afho hune na ḓo kona u zwi vhona uri ni a u takalela kana ane u takaleli.

Mbilu yanga i ya vhavha vhukuma ngauri hu vha hu na zwithu zwinzhi zwine nda kho tea u zwi ita ndi kho shumisa hedzo data.

Ee, ndi nga badela tshelede yo engedzeaho kha puḽatifomo ine ya tambisa mutambo une nda u funesa.

Ee, ndi ya zwiḓivha ndi tea u ya mapholisani nda ya nda mu vhinga hone.

Zwinga thusa vhathu vhanzhi vhukuma ngauri vhaṅwe vha vhathu vha khou balelwa u shumisa thekinoḽodzhi nga lwone luambo arali vha kona u shumisa luambo lwa havho zwi nga vha leludzela vhukuma.

Ndi mitambo ya bola dza milenzhe, khirikhethe na rugby.

Ee, musi data dza nga dzo fhela ndi tshi kha ḓi vhala mafhungo nda tea uri ndi renge nga u ṱavhanya u itela u fhedzisa u vhala mafhungo.

Vhathu vhanzhi vha vhuponi ha hashu vha shumisa data dza vodacom vhakoma vha ri mutengo wa hone wo farea vhukuma nahone netiweke ya hone iya ṱavhanya.

Ndi zwiṱori zwa u sumbedza matshilo a vhaswa kutshilele kwa vhaswa kwa ḓuvha na ḓuvha.

Ndi mbekanyamaitele ya ḽi tangwa ḽa muvhango.

Ndi vhona uri ndi zwavhuḓi musi dzi tshi fhela nga murahu ha maḓuvha kana dzi vhege fhedzi isigathi ngauri arali dzi sa fheli ndi hanefho hune na netiweke i ḓo vha si lu ra balelwa u ita zwithu zwa ndeme.

Ee, ndono vhuya nda balelwa u vhona mutambo wa ndeme nga uri tshumelo ya zwa matangwa a yo ngo shuma zwavhuḓi.

Ee, vha nga kona u vhiga kha dzi play store tou kana dzi app store vha a dovha hafhu vha kona u vhiga mapholisani.

Ndi luimbo lwa u renda mudzimu.

U engedza zwishumiswa zwa u ṱalutshedzela nga vhuḓi itisi, u themendela zwirengwa khomu hadzinga, u shumisana na vha ṱuṱuwedziwe vhapo.

Ee, dzi hone mbekanyamushumo dza Afurika Tshipembe dzine nda dzi funesa.

Ee, ndi vhona zwi zwavhuḓi vhukuma nga uri vhaṅwe vhathu vha takalela u guda dzinwe nyambo.

Ee, ndo no vhuya nda shumisa promotion kana dzi discount u renga data nda fhedza ndi khou badela tshelede ya fhasi.

Ndi vhona Afurika Tshipembe ḽi ḽiṅwe ḽa mashango ḽine ḽa bveledza vhuḓimvumvusa vhu takadzaho vhukuma.

Ee, dzi hone nahone dzo ḓala vhukuma.

Wi-fi ine nda i shumisa i shuma huna muḓagasi fhedzi hu si na muḓagasi a i shumi zwifhinga zwine havha hu si na muḓagasi ndi vha na khaedu khulwane vhukuma.

Ndi ḓi pfha ndo takala vhukuma nahone ndo khetheya.

Ndi takalela u vhona movie ndi ndoṱhe ngauri musi u tshi kho vhona na vhaṅwe vhathu vha ya u khakhisa wa fhedza u sa tsha kona u vhona zwavhuḓi.

Hai a thi tendelani nazwo ngauri hu na data i sa ḓuri ine vhathu vha nga kona u ḓi rengela yone.

U shumisa puḽane ya u tshimbila ha data dzine nda kho dzi shumisa ngauri dzi sim khadi dza maṅwe mashango dzi a ḓura vhukuma nahone dzi ṱoḓa data nnzhi vhukuma.

Ndi muhumbulo wavhuḓi vhukuma ngauri tshiṅwe tshifhinga vhathu vha ya ya kha madokotela vha sa a tuvha na thaidzo i dinaho thaidzo ye ya vha i tshi nga kona u tandululiwa arali vho vha vho to founa.

Ee zwi nga thusa vhukuma ngauri tshiṅwe tshifhinga vhathu vha ya ya dzi kiḽiniki vha wana hu sina madokotela madokotela a ngaho a maṱo kana a maṋo arali vha tshi kho amba navho nga dzi founu kana nga dzi video vha ya thusalea u ṱavhanya nahone vha zwi ḓivha uri u ḓo vha hone lini.

Ee ndi nga lingedza u vhona dokotela nga founu kana video chat ngauri zwi vha zwi zwone zwo leluwaho nahone zwa u ṱavhanya u fhirisa uya kiḽiniki ine ya vha kule arali ndi na thaidzo ndi hanefho hune nda ḓo kona u ya kiḽiniki kana thaidzo yanga yo hulesa.

Ndi ya uri vha ḓo kona u vhulunga masheleni tshiṅwe tshifhinga vhathu vha ya ya kiḽiniki vha sa a tuvha na thaidzo i dinaho vha dovha hafhu vha kona u vhulunga tshifhinga ngauri oyo dokotela u ḓo vha vhudza uri vha ḓe lini nahone nga tshifhinga ḓe.

Ndi uri vhathu vha vhe na dzi founu dzine dza vha na khamera nahone vha dzulele u vha na data kana u connect kha Wi-Fi.

Ndi muzika wa nyimbo dza kereke gospel ndi u funela uri tshifhinga tshoṱhe ndi tshi thetshelesa ndi pfa ndi tsini tsini na mudzimu.

Ee ndi shumisa YouTube na spotify fhedziha ndi funesa u shumisa yutshubu ngauri ndi a kona u vhona dzividiyo ngeno kha spotify ndi sa koni u vhona dzividiyo hu u thetshelesa music fhedzi yutshubu i dovha hafhu ya takadzesa nga uri ndi a kona u thetshelesa dziṅwe nyimbo dze vhathu vha kona u rikhoda vha mahayani avho vhathu vhane vha vha na vhukoni ha u imba.

Zwo shanduka nga nḓila i akhamadzaho vhukuma miṅwahani ya thene yo fhiraho ro vha ri tshi to downloader mizika tshiṅwe tshifhinga ri tshi vha ri sina na data dza u i downloader ngeno ano maḓuvha ri tshi soko dzhena kha dzi yutshubu na dzi spotify ra setsha muzika une ra kho ṱoḓa u thetshelesa ri a kona u thetshelesa mizika yoṱhe yo yaho nga u fhambanana.

Ndi takalela nga maanḓa u thetshelesa muzika fhedzi nga uri ndi a kona u panga dzi headset nda ita zwine nda kho ita ngeno ndi khou thetshelesa.

Ndi luimbo lwa gospel luimbo lune lwavha lu kho mmbudza uri ndi khwaṱhe lutendoni nahone ahuna tshisa bali tshiṅwe na tshiṅwe tshi a konadzea.

Tshiṱori ndi tsha vhuṱhogwa u ya nga ha nṋe ndi takalela vhatambi arali vhatambi ndi tshi vha ḓivha nahone ndi tshi vha takalelela ngauri vha na taḽente kana vha ya kona u ekhitha nga nḓila yavhuḓi ndi zwone zwine zwa nkungesa.

Ndi uri ndi dzulele u poster kha dzi puḽatifomo ndi sumbedze vhathu uri ndi ekhithivi vhukuma nahone muzika wanga ndi wavhuḓi vha nga u takalela.

Ndi x ngauri ndi a kona u dzhena nda vhona mafhungo ane a kho thirenda nga hetsho tshifhinga kana mafhungo ane vhathu vha khou ambesa nga hao.

Yo shandula nga nḓila i akhamadzaho vhukuma nahone i si ya vhuḓi ngauri vhathu vha ya fhedza tshifhinga tshilapfu vha sa ṱangani ngauri vha amba nga dzi video call vha tshi khou vhonana nga dzi founu.

Ndi puḽatifomo yo no vhidziwa u pfhi x ndi a kona u vhona kana u thetshelesa mafhungo oṱhe ane a kho itea fhano afrika tshipembe na mashangoni a nnḓa. Ndi a kona u vhona zwine zwa kho thirendesa kana zwine zwa vha ṱhohomafhungo nga itsho tshifhinga nda dovha hafhu nda kona u ṱanganyisea na vhaṅwe vha vhathu vhe nda vha ndo vha ḓowela kale vhe vhavha vha dzi khonani dzanga.